Bakganni ba dibese ke batho ba dulang ba tshehile le bapalami, ba tseba bapalami ka mabitso haholoholo bapalami ba dulang ba palame dibese. Hape hape ho bohlokwa hore o palame bese ha o ya moo o sa tsebeng teng. Bakganni ba bese ba tla kgona hore ba o hlalosetse hore ba tlo beha kae moo o tla beng o le haufinyana le mo o yang teng. Hape hape ntho e bohlokwa ya bakganni ba dibese, ba kgona hore ba qoqe le wena ba sa tenehe, ba tshehe le wena ba sa tenehe. Le ha o ntso o ba botsa potso tse ngata, ba ntse ba o araba jwalo ka ha e ka ke potso ya pele. Ba ntse ba kgathalla hore moo o yang teng o fihla o le save. Bakganni ba dibese ba dula ba tshohile le bapalami, ba dula ba smile-tse le bapalami.

Ke nahana le ho re ha re le community, re kopane le mmuso hore ba kgone hore ba re etsetse pedestrian walking. Haholoholo hobane community ya rona e tletse ka bana. Hore bana ba be save, hore dikoloi di bone hore mona ho na le bana ba ba ngata ba bapallang teng. Hape hape e ne e ka re re ka ba le road patrollers, re nke bathong ba baholo ba sa sebetseng ba patalwe kgwedi le kgwedi hore ba kgone hore ba patalwe moo moo batho ba tsamayang teng, moo batho ba jog-ang teng, le mo moo bana ba ba bapallang teng. Ho kaba betere ha re ka kopana re le community hore re bone hore na re tlo kgona jwang hore batho ba mathang, le batho ba tsamayang, le bana, hore ba ba save jwang. Haholoholo re tseba ntho tsa mmuso hore di nka nako e telele jwang hore di phethahale.